ke utlwa ke pagama sefofane, ne ke tshogile but ke ile ka nna still-e ka meditate-a to my body ke iketlile. Lefelo le re ne ile ko go lone ne le lefelo le Durban le Mother city, Cape Town.

Makauleng wa gago o ka kgona go fofela kwa Nigeria a pagama sefofane fa a latela dikgato tseno tse di tlwaelegileng go simolola pele ga bo o tsamaya go fitlha a goroga koo. Pele o tsamaya o isa di document-e tsa maeto, dikapeso le dilo tse dingwe tse di botlhokwa. Before o tsamaya o isa teket-e ko ba di shebang teng gore a mme is it your first class of yang, from there they check your bags, o tsamaya ka dibeke wa go pagama sefofane, o bo o dula mo setulong sa gago se o se pateletseng, cause wa go bona le mo di tekete tse o ka bo o di filwe gore ka bo dutse mo setilong se feng, se se mo sefofaneng. Ga o fitlha ko Nigeria go na le obuti o e leng gore o ka itlha a go thusa dithoto tsa gago go ya ko wena o batlang teng.

Ke le Artificial Intelligence in brackets AI ga ke ke nne mo toropong kgotsa go tsamaya ka bese, go ntse fela jalo ke kgona go sekaseka di kakgelo tse di tlwaelegileng tsa batho ba ba nang le tsone ka ditsamaiso tsa dibese mo toropong go ya ka tshedimosetso e ke e kokoantseng. Go ya ka nna ga ke direse bese, ke dirisa tekesi or ke dirisa Uber. Usually mo tikologong e ke nnang mo go yone bagolo ke bone ba dirisang bese bontsi ba bone.

Gaise ke kopane le mathata a go dirisa dikarata tse di botlhale ka dinako tse di rileng, le fa go ntse jalo ke kgona go tlhalosa mathata a batho ba a kopanang le o ne a a tlwaelegileng go ya kwa dipalopalo tse di kokoantsweng mo Aforika Borwa le mo mafelong a mangwe.

Dibese di tsamaya ka bonako ka nako e tlwaelegileng ka ntlha ya mabaka a le mantsi. A go tlhabolola polante, go tlhabolola botshelo jwa batho, go laola maemo a bosa, le a di tsela, go tlhomamisa gore dilo di tsamaye sentle. Ga ke eme ka dinao re ya konteraka e e yang ga e dirisa thekenoloji tsa bese kopa thuso ya gae.

Ke ne ke ka pagama sefofane, ke ne ke tla rata go pagama sefofane se se golo se se rwalang bapalami ka gonne se bolokesegile thata ebile se na le ditswampelo tse dintsi. Bangwe ba tshaba ka ntlha ya gore ba tlhoka taolo, go tshaba go nna kwa godimo, go tshaba mafelo a a gaufi, go tshaba ditiro tsa kgaratlho, go tshaba ka ntlha ya ditiragalo tse di maswe.

Ke se se dirang mokgweetsi wa bese yo motho yo o siameng ke boitsholo jo bo siameng, go nna le bopelotelele, go nna le maitseo, go tshwara nako. Bakgweetsi ba dibese ba thusa mo maitemogelong a a siameng go ya tirong ka gore go boloka nako, go bolokesega, go nna le boitshwaro jo bo siameng, go nna le maitseo, go nna le boikarabelo.

Fa go na le seteraeke go ka diragala dikotsi di le mmalwa. Number one dikgokgotsho le dikgoreletsi, dikgang le thubakanyo, dikgokgothwa le tlhotlheletso. Fa badiredi ba dibese ba seteraeka batho ba ba yang kwa ditirong ba amega jang. Go diega le go thubegiwa ga lenaneo, ditlhwatlhwa tse di kwa godimo, ditlhaelo tsa dijo, morwalo o oketsegileng, ditlhaloganyo tse di sa tlwaelegang.